Bantu basekhaya ndiyayazi into yobana nibhiliva kakhulu ngemfundo, so umntana lo wam ubhiliva kakhulu ngezolimo. Njengangoko niyazi into yokokubana ulimo yenye yezinto ezenza imali kuMzantsi Afrika, into ayidingayo umntana lo wethu kukuba sisebenzisane kunye naye, simsapote ngendlela zonke, simgqugquzelele into okokuba akwazi ukufeza iminqweno yakhe. Into esinokuyenza ke kukuba simana simenzela i-research yokuba yintoni elungelene nomhlaba afune ukulima kuwo and zintoni ezikwazi ukukhula kakuhle.

Kufuneka umbe idama, ulilungiselele ukuze xa kunothi kube nemvula akwazi ukungena amanzi. Emva koko ube namatanki azawufumana amanzi emvula ufake oophayiphi abazohamba bambelwe ngaphantsi bakwazi into yobana ukwazi ukuvulela amanzi angene kwelaa dama. Idama elo elizokwazi uba livuleleke xa ngaba ufuna ukuchitha amanzi amadala ugalele amatsha. Imfuyo ke izawukwazi into yobana imane iyosela amanzi kwelaa dama.

Ukugcina isivuno okanye iziqhamo enkonkxeni zenza into yokokubana zihlale zi-fresh, ukwazi ukuzigcina for ixesha elide. Loo nto yenza into yokokubana xa sele kunonqongophalo lwesivuno esifana nale nto uza kube unayo uyigcine ezinkonkxeni ukwazi ke ngoku uphinde uyithengise igcinakale for ixesha elide i-fresh and ukwazi ukwenza ingeniso kwixesha elizayo ingamoshakalanga.

Xa sele uthe wangumntu ofuye iihagu kuyafuneka into yokokubana uvumelane nengxelo kunye nabantu abaza kunceda ukwenza into yokokubana ifama yakho ihlale isesimeni esirayithi. So ngokokunokwam ndicinga into yokubana kuba iihagu ziyayithanda into elinyiweyo, kuyafuneka ke ngoku into yobana ulime iikhaphetshu, iibhrokholi, iihagu ziyayithanda nesoyi. Wakugqiba ke ngoku uzityise izityalo ezi-fresh, ungaziniki ukutya okubolileyo.

Mna ndicinga into yokuba kubalulekile ukufunda ngezolimo ngoba uba nophuhliso oluninzi olufundayo phayana ekholejini. Uyafunda ngohlobo lomhlaba, uyafunda ngeziqhamo ongazityala koluphi uhlobo lomhlaba, uyafunda nanokuthi zeziphi izinto onokukwazi ukuthi xa uzilimile zihambe kumazwe athile. So yonke ke ngoku olwaa lwazi luyakunceda. Luphinde lukuncede ukwazi ukuthi ukutya okulimileyo kuhamba kanjani ukuyofika ezivenkileni apho uzothengisa khona.

Abantu abahlala ezidolophini isikakhulu baqhele ukuthenga izityalo, ngoko ke ndicinga into yokokubana kunqongophele ngokolwazi ngazo. Kodwa akunqabanga into yokokuba bafumane izityalo ezityiwayo ngoba amafama ayafakela kwiivenkile ezithengisa ukutya baze ke ngoku abathengi basezidolophini bayifumane yonke into abayidingayo.

Okokuqala, ngaphambili kokuba umntu anikwe imali kuyafuneka into yobana siyazi unayo indawo apho azolima khona. If akanayo, ithini ke ngoko ipleni yakhe? So ngokomthetho kuyafuneka into yobana aze ke asabhmithe i-business plan yakhe esicacisela ngokusobala into yokubana ufuna ukulima ntoni or ukufuya ntoni and uzoyifuna phi loo nto, and and uzawuthi ke ngoku wawufumana imali enze le nale nale. So i-business plan ke ngoku yenza kucaciseke into yokokubana le nto lo mntu afuna ukuyenza izawuba yimpumelelo na.

Kubalulekile ukusoloko kukho imveliso yomoba, umoba nguwo osetyenziswa ukwenza iswekile. Njengangoko sisazi ke into yobana zininzi izinto ezidinga iswekile, siyaphunga ngeswekile, kuyabhakwa ngeswekile. Zininzi iibhizinesi ezixhomekeke kwiswekile so umoba nguwo osetyenziswayo ukuze kuveliswe iswekile.

Iziqhamo ezifumaneka ebusika yi-kale, yibhrokholi, yikherothi. Zonke ezo zinto ziya ziziqhamo eziye zifumaneke ebusika.

Izinto izinto ezilula ukuba zithengiseke kwezolimo ngamaqanda, yinyama, inkukhu. Iinkukhu uyakwazi ukuzikhulisa, ziyakhawuleza ukhula and ziyakhawuleza nokubeka amaqanda, so ingeniso iza kabini ezinkhukhwini. Kuphinde kube zii-fruits which is i-grapes. Ii-grapes uyakwazi ukuthi uzithengise, uyakwazi nokuthi wenze ngazo iwayini.

Kubalulekile ukuba nendawo yokugcina isivuno sakho ngoba izivuno zehlukene kwaye nendawo kufuneka ihambiselana ne-climate kule ndawo uzawube ugcine kuwo. As an example, kuyafuneka indawo le uzawugcina kuyo isivuno ibe cool, yabo and ibe yindawo ezokwazi intoba kungabikho shushu kakhulu for uba izivuno zakho zikhawuleze zibole. So zonke ke ezo zinto, indawo yakho kufanele uyilungiselele ngokwendlela erayithi ukuze ihambiselana kakuhle nezivuno zakho zingaboli.

Ngokokucinga kwam kwakunzima ukufumana inkxasomali kurhulumente ngaphambilini. Mvanje lukhona iphulo apho urhulumente exhasa amabhizinisi abantu abangoomama, oomama bayanikwa imali ukuze bakwazi ukuziphilisa neentsapho zabo.

Ukuba ngumntu onefama yehagu kunzima ngoba ukucoca indawo ezihlala kuyo akukho lula. into okufanele uzilungiselele for uba zikwazi uyitya ngoba iihagu zitya okokoko, soo ukulungiselela nokulima izinto ekufanele zirayithi ezityiwe ziihagu nako akukho lula.